Ikamva leenkqubo ezisebenza ngekhompyutha ezifana ne-chat box kunye nabancedisi abafumaneka kwi-intanethi libonisa utshintsho olukhulu kwiindlela amashishini nasekuhlaleni kuza kusebenza ngayo. Nazi iindlela eziphambili eziza kuphucula ngayo. Okokuqala, kwishishini. Umzekelo ukuphucula amava abathengi, ukunciphisa iindleko, ukuququzelela ukuthengiselana. Okwesibini, kuluntu jikelele. Umzekelo ukufikelela kulwazi, ukwandisa ukufikelela kwiinkonzo zikawonkewonke, ukwandisa unxibelelwano nolwazi kwiilwimi ezahlukeneyo.